Metshameko ya internet, banna le basadi ba ka gaisana mo metshamekong ya go tshwana le fever, Call of Duty, Fortnite, PUBG le tse dingwe.

Ee go nna teng ga metshameko mo megaleng, go bona la go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko. Go bonolo go e fitlhelela metshameko ya digital, o ka e tshameka mo founung, tablet-eng jalo le jalo.

Ke metshameko wa PC online e kopanya lebelo thulaganyo ya bokgoni le ditlhopa tse di nonofileng.

Go fetoga ga seemo sa tshameko pele, metshameko e ne e tshamikiwa ka mmele jaaka kgwele ya dinao diketo le setlhabelo kgwannyane. Gompieno, di dirisiwa tsa seileketroniki di dira gore metshameko e tshamekiwe mo dijaleng ditshwantsho tse di tsamayang.

Ke rata gore metshameko e ke e tshamekang leano bokgoni le lebelo la go akanya.

Go tlhokega eng fa motho a batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng. Phone e botlhale smartphone, computer-a, tablet metshameko e e tumileng ya mo inthaneteng ke call of duty apex legends, FIFA mobile jalo le jalo.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka go ama jang fa o tshameka o sa kgaotse. Fa o tshameka bosigo jotlhe, o ka se robale sentle. Motshameko o a mme o e leng wa mmamoratwa ke FIFA mobile.

Goreng metshameko ya internet-eng e tlhoka data gore e dire, e tlhoka data ka gonne data e dirisiwa go romela le go amogela tshedimosetso, magareng ga metshameko le server. O tlhoka eng go tshameka metshameko ya inthanete phone-u e botlhale, computer a jalo le jalo.

Mabaka a a dirang gore batho ba le bantsi ba tshameke metshameko ya mo inthaneteng bosigo, ke gore go na le tidimalo mo tikologong ga go lerata la batho kgotsa ditiro tse dintsi, mme fela fa o sa batle go reka data e turang dirisa Wi-Fi ya mahala.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona jang, e rotloetsa bokgoni jwa mogopolo le thulaganyo. Goreng metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo, ka gonne bogologolo go ne go sena internet-e e lebegang.

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthaneteng ke tse di feng, motho a ka simolola go ikaega ka metshameko a sa kgone go emisa go tshameka. O tshwanetse go dira eng gore o bolokege mo metshamekong ya inthanete, fa motho a batla go itse sengwe ka botshelo jwa gago se mo fe tshedimosetso.

Kwa magaeng kgokagano ya internet-e gantsi e fokola kgotsa ga ya lekana. Go tlhoka Wi-Fi go bo data e le kwa godimo kgotsa go se nne le kgwebo e fanang ka internet.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa metshameko ya mo inthaneteng, nka bopa motshameko wa kgaisano o nang le setlhopa. Selo se se tlhokang go fetoga ke metshameko e e dirilweng ka mokgwa o gokaganyang.

Go gola ka bonako go ga metshameko ya ileketeroniki le go amogela ga yone e le mofuta wa kgaisano ya mmatota. Ke sesupo sa phetogo e kgolo mo lefatsheng la dipadi-padi. Ditlamorago tse di sa siamang mo batshameking, go kgona go felela ka bosele mo metshamekong, go tlogela ditshwanelo tse dingwe tsa letsatsi jaaka boroko, dijo le maikarabelo.

Mekgwa e megolo ya go nna le boitekanelo jo bo botoka fa o tshameka metshameko ya ileketroniki, ke ke eng. Go tshameka metshameko ya mo park-eng, go tsamaya, go taboga, go dira stretching kgotsa yoga. Ka ntlha ya eng, ka ntlha ya go thusa go fokotsa kgatelelo ya mesifa, e bakwang ke go nna nako e telele mo setulong.

Metshameko e jaaka go lelekisana go tlola kgati, diketo, kgati ya batho ba le babedi. Thapo, diketo le tse dingwe tse di tshamikiwang kwa ntle, di rotloetsa bana go tsikinyega, go arogana le go ithuta mo sekeleng sa nnete.

Ke go lelekisana tlhaloso ke gore banna ba beela modulasetulo mme o leleka ba bangwe. O ba ama lebaka ke gore go tletse tshego, mokgosi le maatla. E tshwanetse tsikinyego ya mmele, e ruta go itshokela le go tshwara ditshweetso ka bonako.

Metshameko e ka tsenngwa mo dithutong tse di farologaneng go dira gore thuto e nne monate. Le e amogelesegileng mo baneng, jang jaaka morabaraba kgotsa dikgathi di ka thusa mo go baleng, go bala le go tlhaloganya mekgwa.

E tshamekiwa ka ball e nnye le diatla fela. e se batle batlaola kgotsa di-racquet. Batshameki gantsi ba le babedi go ya go ba lebane.

O tsaya mogala ka matlhakore a mabedi. Go tlhokega batshameki ba le bakae, ba le bararo kgotsa go feta fa mogala o tshwarwa ke batho ba babedi mme yo mongwe a tlola.